Ngicabanga ukuthi ukufinyelela kubuchwepheshe obufana ne-Artificial Intelligence kuyashintsha izinto kwezolimo. I-AI ingakwazi ukwenza imisebenzi efana nokutshala, ukunisela nokuvuna okunganciphisa isidingo somsebenzi wezandla. Lokhu kusebenza kahle futhi kusiza abalimi bonge isikhathi nemali. Kodwa loko akusho ukuthi asisekho isidingo sabasebenzi. Esikhundleni salokho ukugxila kushintshela kumakhono amasha njengezobuchwepheshe. Ngakho, ngenkathi i-AI ingaciphishezinye izidingo, iphinde idala amathuba amasha emisebenzi. Kubalulekile ukuthola ibhalansi phakathi kobuchwepheshe namakhono abantu .

Ukulima kwendabuko kunokuhlakanipha okuningi ongakunikeza njengokuqonda inhlabathi yendawo kanye nesimo sezulu. Ngathanda ukudlulisa ubuciko bokushintshanisa izitshalo nokutshala okuhambisanayo. Ayigcini nje ngokukhuphula isivuno kodwa futhi igcine inhlabathi inempilo. Futhi ukufundisa ngembewu kungasiza ekugcineni izinhlobonhlobo nezinto eziphilayo. Masiqiniseka ukuthi izizukulwane ezilandelayo zihlala zixhumene nalezi .

Ukulima kwendabuko kunohlakanipha okuningi ongakunikeza njengokuqonda inhlabathi yendawo kanye nesimo sezulu. Ngingathanda ukudlulisa ubuciko bokushintshanisa izitshalo nokutshala okuhambisanayo. Ayigcini nje ngokukhuphula isivuno kodwa futhi igcina inhlabathi inempilo. Futhi ukufundisa kungasiza ekugcineni izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo. Masiqiniseke ukuthi izizukulwane ezilandelayo zihlala zixhumana nalezi mpande.

Uma benginga dizayina uhlelo olusha lwe hydroponic yokulima kwasemadolobheni. Bengizogxila ekusetheni kwemojula okulula ukunweba. Bekuzoba nokulethwa okuzenzakalelayo komsoco, kanye nokuqhapha kwesikhathi sangempela se-PH. Kanye namazinga omswakamo. Futhi ukuhlanganisa ezibani ze-LED ukuze kusetshenziswe amandla kungabe ukhiya. Lolu hlelo luzothuthukisa isivuno ngokuqinisekisa ukuthi izitshalo zithola lokho ezikudingayo ngempela. Kuyilapho zonke endaweni yasemadolobheni kuphela ngalolu hlobo lobu ubuchwepheshe.

Ukuvunwa amanzi emvula kumayelana nokuqoqa nokugcina amanzi emvula kuze asetshenziswe kamuva. Okuwusizo kakhulu kubalimi, bangakwazi ukumisa ama-system afana nama-gaters namathangi ukuze babambe amanzi emvula. Phezu kophahla noma basebenzise ama-swales ukuqondanisa ukugeleza endaweni yokugcina. La manzi angasetshenziswelwa ukuchelela ngesikhathi ezomile. Ukunciphisa ukuthembela emanzini angaphansi komhlaba. Kuyindlela eqhubekayo yokusebenzisa ngokugcwele lokho okunikezwa imvelo. Ukusiza abalimi bonge amanzi futhi bagcine izitshalo zabo ziphilile.